Ku averiwa ka ku averiwa nakambe ka misava ku nga engetela leswaku vanhu va rhurha exikarhi ka tindhawu ku fana na le madorobeni na le makaya emakaya va ta tala ngopfu vanhu tanihiloko ku ri na switirhisiwa swo tala ku tlula emadorobeni naswona switirhisiwa swa le madorobeni swa ku tala swi lava mali kambe switirhisiwa swa le switirhisiwa swa le madorobeni swa ku tala swi lava mali kambe switirhisiwa swa le makaya a swi a ku talangi swa ku lava mali swo lava ku tirha hi matimba ku kuma swoho.

Eka mapurasi man'wana wa kuma swimilana swi finingetiwile hi ndlela yo swi hlayisa eka swiharhi leswi ringetaka ku ku ku onha kumbe ku dya swimilana leswiya eka minkarhi yin'wana swimilana swi hlayisiwa eka maxelo ma ku yisa na ku titimela hikuva swimilana swin'wana a swi swi koti ku tshama eka maxelo mo hisa ngopfu kumbe loko se ku titimela ngopfu.

Ndzi nga ringeta ku nyiketa van'wamapurasi lavatsongo lava mali yo yo pfuneta ku kuma purasi lerikulu va kota ku xava ku xava swilo leswi va va swi lavaka ku swi tirhisa eka nsimu ya vona va kota ku endlela na van'wana mntirho hikuva purasi loko se riri rikulu va ta kota ku thola na vanhu van'wanyana swi endlela vanhu van'wana ntirho.

Mindyangu yo tala yi kurise vana va karhi va dyondzisiwa ku ya rima hikuva mindyangu yo tala yi kulele vuswetini tanihiloko va kulele vuswetini vadyondzile vana va ku tala ndlela ya ku rima na ku na swilo hinkwaswo swa le mapurasini hikuva va heleketa vatswari loko va ri vatsongo ku ya e e emasin'wini.

Loko ndzi ri ntirhela mfumo loyi a nga na xandla eka ku tumbuluxa mintirho eka swa vurimi a ndzi ta pfuneta varimi lava va va nga na mapurasi leswaku va kuma e va kuma ndhawu leyikulu la va nga ta endlela kona swa vurimi naswona va tlhela va nyikiwa mali ya ku xava switirhisiwa swa swa le nsin'wini ya vona hi ndlela yaleyo va ta kota ku kurisa nsimu va kota na ku va kota ku thola vanhu van'wanyana va ta kota ku tirha ensin'wini ya vona.

Ndzi nga ya eka masipala ku kombela ku pfuniwa kambe ndzi nga yi ntsena ndzi ta rhanga ndzi lunghisa maphepha ku komba leswaku hi mpela purasi ra mina ri koho ndzi ta tlhela ndzi va byela hi hi leswi purasi ri nga pfuna vanhu ku kuma mintirho ri tlhela ri pfuna na tiko hi swakudya loko vo kota ku ndzi pfuna ndzi kuma mati.

Ndzi nga rhanga ndzi kambisisa leswaku purasi ri le ndhawini ya njhani ma koho mati na naswona ntirho wu tshama wu ri koho mihandzu yi tshama yi ri koho na, ndzi tlhela ndzi kambisisa leswaku n'wini wa purasi wa hakela hi ndlela leyinene.

Van'wamapurasi lavatsongo va xavisa mihandzu ya vona kumbe swakudya swa vona leswi swi nga epurasini ra vona hi ku yima emapatwini va hi ku yima emapatwini va xavisa swakudya leswi nga le ensin'wini ya vona swakudya swa van'wamapurasini leswitsongo hi kota ku xava epatwini la ku hundzaka mimovha na laha hi fambaka kona.

Van'wamapurasi va fanekele ku tiyisisa leswaku purasi ra vona a ku ngheni un'wana na un'wana kambe ku nghena vona na vatirhi va vona, vatirhi na vona va va van'wamapurasi va fanekele va va na ndlela yo karhi yo nghena leyi nga ta endla ku vanhu van'wana va nga koti ku nghena naswona va hlayisa ti tiretere ta vona eka ndhawu leyi va swi tivaka leswaku va a ku ngheni wun'wana na wun'wana hi ndlela yeleyo a ku na loyi a nga ta nghena a teka nchumu endzeni ka purasi hikuva ku ta kota ku nghena vatirhi naswona ku nghena voho vini va purasi va veka na tikhamera ku kambisisa loko vatirhi va tshembekile.

Ku tumbuluxa ka thekinoloji swi endlile leswaku mintirho yo hlayanyana yi nga ha vi kona hikuva thekinoloji yi kota ku swi endla hi xihatla swilo leswi munhu a ta teka nkarhi ku swi endla kumbe a nga swi endli hi ndlela ya kahle, hi ndlela yeleyo thekinoloji yi fike yi endla leswaku vanhu lava a va tirha mintirho yo karhi va tshikisiwa mintirho hikuva thekinoloji se yi teke ndhawu, thekinoloji yi tirha mintirho leyi a yi fanekele yi tirha hi vanhu.

Ku avelana vutivi kusuka eka van'wamapurasi lavakulu va avela lavatsongo swi na nkoka hikuva van'wamapurasi lavatsongo va ta tiva swilo leswi va fanekele ku swi endla ku kurisa mapurasi ma voho ma vona naswona leswi va nga ta swi endla ku ku tiyisisa leswaku swilo epurasini ra voho ri famba kahle na ku kota ku ku endla mintirho va endlela vanhu van'wanyana.

Loko ndzi ri mukamberi wa mfumo ndzi nga tiyisisa leswaku vanhu lava va tirhaka emapurasini va na tindhawu ta ku tshama kambe va nga ri na tindhawu ta ku to tshama ekusuhi na le purasini hikuva laha purasi ri nga koho ku ta va ku nga ri ndhawu ya kahle leswaku vanhu va nga tshama koho hikuva u ku tala swiharhi ekusuhi na le mapurasini va nga kuma tindhawu to tshama kule nyana ni le mapurasini.

Ku fuwa tihuku a swi olovangi, tihuku minkarhi yo tala ti fuyeriwa emakaya laha ku nga na tinyoka laha tinyoka ti rhandzaka ku ku luma kumbe ku vavisa tihuku kutani ti lova naswona swakudya leswi tihuku ti swi lavaka swi fanekele swi tshama swi ri eka xiyimo xa kahle ku ku fuwa tihuku a swi olovangi.

Purasi ri nga hlayiseka hikuva ku tshama ku ri na mati naswona mihandzu loko se yi nga ha ri kahle leyi nga laha purasini yi susiwa ku ta kota ku kula yin'wanyani switirhisiwa swi tshama swi karhi swi ri koho loko ku onhaka xitirhisiwa xo karhi xi vuyiseriwa kumbe ku xaviwa xin'wanyana leswaku ntirho wu ta kota ku ya emahlweni purasi ri tshama ri karhi ri kurisa swakudya ri va kahle.

Vadyuhari va vula leswaku vantshwa va loloha ku tirha hikwalaho ka thekinoloji hikuva va vona leswaku mintirho yo tala yi endla hi thekinoloji kambe vantshwa lava tirhaka emapurasini vo pfuneta kambe mintirho leyi mintirho yo karhi leyi tikaka yi endla hi michini.

Vanhu lavakulu lava va nga na tinsimu emutini va fanekele va dyondzisa lavatsongo hi tindlela ta vurimi naswona va tlhela va va yisa emapurasini ma vona va va kombeta ndlela ya ku rima.

Mfumo wu nga va wu endle leswaku leswinene ku teka misava wu nyiketa van'wamapurasi lavatsongo kambeni vanhu lava nga le ka tipolotiki ematshan'wini ka ku va va endlela vanhu van'wana mintirho va ta teka misava leyi va endla leswi swi nga ta nyiketa vona ngopfu mali va nga endleli ku pfuna van'wani ku kuma mintirho na ku tatisa swakudya.

Ndzi vona ku ri miehleketo ya kahle hikuva tinguluve ti kota ku va na swakudya naswona swakudya leswi hi swi dyaku i swakudya leswinene swa ku endla leswaku na ti nyuhela kumbe ku va na rihanyo lerinene handle ka loko se va ti dyisa marhambu hikuva tinguluve a ti fanele.

Ku avelana ka misava swi nga endla leswaku tindhawu to tala tirhisiwa kumbe vanhu va ku tala va kota ku vona tindhawu, switandi kumbe na ku cinca ka misava na thekinoloji leyi nga koho ku nga va ndlela leyinene hikuva thekinoloji yi tiyisisa swilo leswaku swi humelela hi nkarhi wo koma swi nga hlweli ku fana na loko swi endla hi munhu.

Ku va na tihomu ti to hambana la u kumaku meleke na nyama swi pfuna hi ndlela yo ya ku u ta tshama u karhi u kuma meleka ni masi eka yin'we homu eka eka eka ntlawa wo karhi wa tihomu kutani u kuma e nyama ka ntlawa wo karhi wa tihomu, swi endla leswaku loko ku laveka e meleka wa wu va koho hikuva wa wu tiva ntlawa wa tihomu lowu tirhisa lowu tirhiselaka e meleka na lowu tirhiselaka nyama.

A ndzi nga ta swi endla hikuva i ku vavisa swiharhi leswi hi swi kurisaka hi tlhela hi swi hunguta hi tinhlayo loko hi swi dlaya.

Ina, ntsengo wa swakudya wu wu lawuriwa hi xiyimo xa xa varimi hikuva loko varimi vo durheliwa ku kurisa mihandzu yo karhi kumbe matsavu yo karhi swi ta endla na leswaku exitolo swi durha.